Ke nahana hore ko hobane ba hloka tulo ya ho ikwetlisetsa ho lema. Jwalo ka ho fumana mobu. Naha e tletse, ha hona tulo tse lekaneng. Le bana ba teng, ke hore ke bana ba hotseng ba sa ka ba itlwaetsa mesebetsi e tshwanang le bana ba dulang mahae.

Ee, mmuso o thusa batho e le nnete ka ho ba fa mobu. Batho le bona ba tshwanetse ho bona hore na se ba ka ikekeletsa ka sona ke se feng. Jwalo ka bo iponela ho ipatlela metsi a ho tshella dijalo tsa bona.

Ke bona ba tshwanela bana hore ba thusetse batswadi ba bona hore ba kgone hore ba fumane se batlang ho se ja.

Bo mme ha ba na matla, a lekanang le ya , hobane mosebetsi wa masimong o boima haholo.

Molemi o tshwanela hore ka nako enngwe a ke a tjhentjhe sejalo seo a se jalang mono mane a jetse teng pele. A ka a bone hore na ke ke sa mo tswela molemo na.

O tshwanela hore a etse moralo wa ntho e nngwe le e nngwe a tla e sebedisa polasing hore a tsebe ho bona hore na e tla mo sebeletsa, haholoholo moralo wa tjhelete.

Ke kopa ho bua le letona la polasi, o kope ditokomane tsa hae tse felletseng tse nepahetseng.

Ho ka ba molemo hoba o jala sejalo se seng le se seng seo o se batlang. O fokotse ho reka mabenkeleng, dintho tse sa hlokahaleng hore o di reke o ka iketsetsa wena.

Ke bukana ya boitsebiso le bopaki ba hore na motho o tswa kae.

Sena ke bona eka ke thuto bathong hore ba ka kgona hore ba ikemele ka bo bona. Hona le hore motho a yo hira, a na le matsoho a hae, a ka iketsetsang ka ona.

Ba tshwanela ho tla ba se ba tseba hore na moralo wa kgwebo ya bona ke o jwang, le hore na ba ikopantse ba le ba kae hore kgwebo ya bona e tsebe ho tswelella.

Dijo tse ka hara dikotikoti se ntse di loketse ho jewa ha o qale o di phehe pele.

UIF ke tjhelete ya pokelletso, o no ntso o e hulelwa mosebetsing o sebetsang. Ho etsetsa hore e tle eo thuse ha o so o felletswe ke mosebetsi. Ho hlokahala hore o be le bukana ya boitsebiso le diforomo tseo o di fumanang, moo o neng o sebetsa teng hore o tlo di tlatsetswa kantorong ya UIF o tlo kgone hore o fumane ditjhelete tsa hao.

O tshwanela ha o le rapolasi, o dule o ba o fa diphoofolo tsa hao meriana e tla ithusa ho bolaya dikokwanahloko ka ho fapana ha tsona, le hore di tsebe ho kgona hore di phele hantle, di le mafolofolo, di atlehe le mmeleng.

Sehwai ha se qala kgwebo, se ka batla batho ba mmalwanyana ho mo thusetsa. Mme e re ha a bona hore kgwebo ya hae e ya tswelella, a ka eketsa lenane la batho.

Ke meroho e ba e fumanang ho bo rapolasi. Ba reka ho bona ka mehla, le mehla ba kgona hore ba fumane dijo tse bang di santsane di le ntjha.

Balemi ba nang le naha tse kgolo ba tshosetsa balemi ba nang le naha tse nyane, ka hore ha ba kotula bona ba tla kotula ho feta bana ba nang le naha tse nyane.

Se keke sa sebetsa hobane dipolasi tse kgolo di sebetsa ka metjhini le diterekere tsa teng tse jalang tse kotulang, tse etsang ntho yohle.

Lehlwa ha le na jwalo jwalo le senya dijalo hobane le a bata. Ka nako e nngwe dijalo tse ding di tshaba serame.

Nka kgetha ho ba molemi hobane ke moo sentse, ke tshepisitswe ho fumana naha moo, ke tla kgona hore ke jale ka mokgo ke sa hlokeng dijalo tseo ke di batlang.

Ke tla batla modisana a tla ndisetsa tsona. Ke nne ke tle jwalo, ke tlo tla di hlwela ha ke fumana nako.

Nka kopa thuso ho moeletsi hore a nthuse hore na ebe mobu wa rona re ka o nontsha hajwang ka eng, hore re kgone hore re thole poone e ntle jwalo ka pele.

Sehwai se tla bona ka dijalo tsa sona ha bona dijalo di sa atleha jwalo ka mehleng, hore o tshwanela mobu, mohlomong o fuwe dinontsha.

Tsela e bobebe ya ho kopana le bona ko re, re etse kopano e potlakileng le bona. Batho bano be ke tla ba fa tjhelete, le hona ke fe lenane leno la batho bano ba teng, ke arole ka ho lekana.

Ke rata dinawa tse omisitsweng di bobebe haholo ha o di omisa. Hoba o di beha ka ntle ho fihlella o ba o bona hore makgapetla a tsona a omme.

Ke ne ke maketse haholo, ke sa tsebe hore athe lebese lena le re le jang, le fumaneha phoofolong.

Ba tshwanela ho apara diaparo tsa batho ba polasi tseo ba di sebedisang ha ba le mosebetsing tse jwalo ka bo dieta tse bitswang ditopo le disireletsi di sireletsa letsatsi bakeng sa motjheso.

Nka di rekisetsa bo ramabenkele. Ke rekisetse le batho, ke di etse hore motho ha batla ka sekepele seo sa a se batlang a se fumane ka sona.

Ee, ke na le bona bokgoni ba ho iketsetsa leano la kgwebo. Ebile nkile ka batla thuso ho batho ba nang le dikgwebo, ba nang le tsebo ka leano la kgwebo.

Sehwai se setjha se tshwanela ho tseba hore diphoofolo di hloka hore le meriana ho etsetsa ha di kula, le dijo tsa tsona di dule di ntse di le teng, ho etsetsa hore phepo e tsebe ho ba ntle.

Mobu wa Natal-a o loketse moba hobane o mongobonyana wa Northern Cape ke mobu o ommeng, o kekeng wa loka ha o jala moba.

Ha ke ile ka ja cheese kapa lebese, ke ba le ho kwaleha ka sefubeng.

Dinawa tse ka hara makotikoti ke dinawa tse kotulwang di sa le ntjha di so bulwe.

O ka etsa moriana ka sefate sa matekwane, o ka etsa ditlolo ka sona hape.

Mohlomphehi re ne re etse kopo ya ho buseletswa lefatshe mme le kajeno ntse re eme. Ha re tsebe hore na ho etsahalang. Re kopa ho tseba hore na se etsahalang ke eng.

Di-solar farms ke metjhini e thusang borapolasi ho ba lemela, di kgona ho lema ka letsatsi, di kgona ho etsa ka pele mosebetsi o tswele pele ka ske ka pelenyana.

Ho tshwanela a shebe di-kilometer-a tse a di tsamayang, a be a shebe hore na mafura ho jeha a makae.

Nna ke di hlaba ka thipa.

Bo rapolasi ba tshwanela ho reka ditanka tse tla tsebang hore di tshele metsi a pula. Ke ho batle ho tla tseba ho kgona hore ba dule ba e na le metsi.

Nka lema dijalo ka mefuta ya tsona. Ho etsetsa mesebetsi e tsebe ho ba teng.